Ditlhotlhwa tse di kwa godimo di re ama fa go tla fo go batlang tiro. Fa ke batla tiro ke sena data ya go tsena mo website-eng ya go batla tiro, ke a go feleletsa ke sena tiro for dikgwedi tse dintsi ka gore fela ga kena data ya go lebelela ditiro kapa data ya go romelela di-CV or-e ditokomane.

Nna ke ne ke dirisa data ya Telkom-o ebile ke reka ka thirty ranta. E tsaya sebaka se se lekanang beke ga ke e dirisa sentle. Ebile ke tlhopile yone ka gonne ke yone e e botoka ka madi.

Tlhwatlhwa ya data e ne ele thirty ranta ebile e dirisitse sebaka se se kana ka malatsi a mararo. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela gore ke bokae, ebile ka madi a o kry-a di-gig tse kae.

Data ya di-gig-e di le tlhano ke yone e ka itumedisang ebile nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Five G, Five G e na le lebelo la go feta four G. Go bolelela gore download le upload di tla bonwa di fetoga ka potlako, potlako e ko godimo. Ebile madirelo a.

Go siame fa o batla data o ya kwa lebenkeleng le le gaufi le le wena mme o reka airtime-e kapa moya. Fa o fetsa o tsenya mo founung mme o reka data jalo. Fa o fetsa go e tsenya mo founung, o ka kgona go leletsa mongwe le mongwe yo o mo batlang.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako ka go tshwanela ke go reka e nngwe. Mme gore data yaka e phele e bolokegile, ke tshwanetse go e berekisa ka tsela e e botlhale mme ke lebelele le nako e ke e dirisang gore ke dirisitse nako e kana kang gompieno.

Fa ke ya kwa lebenkeleng, fa ke ya ko o ke reka ke reka mowa mme fa ke fetsa reka mowa ke kgona go reka data ka mowa. Ka gonne se fa ke reka jalo, ka Telkom ke kgona go kry-a one gig ka twenty ranta. Mme fa o ka reka data kwa lebenkeleng ya go nna e nnyane.

Ga gona tsela ya go aroganya data fa re le mo mafelong a a farologaneng, go beter-e ga re le mo lefelong le le esi.

Ee, ke akanya gore di-data tse di lekanyeditsweng di a go fela mme fa re ya ko pele ga go dirisa di-data tse di senang melelwane, tse di sa lekanyediwang. Ka gonne go a go tla five G mme five G ya gore thusa thata. Se sa go dira gore badirisi ba itumele ka gonne re a kgona go dira go ka gonne data e tla be phela e le teng.

Ee, tiriso ya megala e e botlhajana e siame ka gonne e botoka go phala tiriso ya megala ya kgale. Ebile ena e bonako, e bonako thata, e ka thusa baithuti.

E ntšha ya go tlhabolola lefatshe ebile e siame thata. E siame ka gonne e dira gore dilo di etsege ka bonako.